Mintlangu ya le handle yi nga va yi kha yi endla leswaku vantshwa va va na leswi va swi endlaka va sukela ku tshama emapatwini, hikuva loko va tshame emapatwini va kumeka se va nghenelela timhaka to phuza mabyalwa no dzaha mafole. Naswona swi nga ha endla leswaku loko vantshwa va ri na mitlangu ya le handle va va va kha va pfula tindlela ta vona ta ku kuma mintirho hi ku famba ka masiku. Hikuva swilo swa swipotso kumbe mitlangu hi swin'wana leswi tiko ri swi tekela enhlokweni, naswona lava va le henhla va va va kha va fambela tindhawu leti ku endliwaka swilo swa mitlangu. Swi va veka eka ndhawu ya kahle leswaku kumbe va nga ha tekiwa na vona hi ta va vona eka TV.

Mintlangu i swilo swa kahle leswi u nga swi nghenelelaka, hikuva munhu un'wana na un'wana loyi u nga ta va u n'wi kuma lomu mintlangwini na yena i te ku tivaneni na van'wana. Mintlangu yi endla leswaku hi tivana hi tsakelaka hikokwalaho i swa nkoka leswaku munhu a va a ri loyi a nghenelelaka swilo swa mitlangu, leswaku a tivana na vanhu van'wana. Vanhu hinkwavo lava nga le mitlangwini ku ve na siku ro sungula leri va nga fika hi rona, kambe a va nga tivi munhu, hikokwalaho ka ku tinyiketela no tsakela ku tiva van'wana no joyina mitlangu namuntlha vanhu va tshama va ti tsakerile na vanhu vo ka va nga va tivi. Swilo swa mitlangu swi endla leswaku munhu a tshama a ri kahle a nga hleketi ngopfu.

Ku va na ntirho wa le tlhelo swi endla leswaku munhu a nga vileli hi swilo swa timali, hikuva wa swi tiva leswaku loko a ri na ntirho wa le tlhelo na wona loko a tshamile i va a kha a endla mali, na loko a ri na ntirho wa yena lowu a wu endlaka i va a kha a endla mali. Hikokwalaho munhu a tirhisi ntirhweni wa yena wa le tlhelo a endla mali hikuva ku hava nkarhi wo huhwa. Munhu u fanele ku tiyimisela a endla mali hikuva mali yi tirhisiwa hi siku na siku, hikokwalaho swi fanele leswaku munhu a endla mali hi siku na siku.

Mina ndzi vona onge tinsimu ti koka rinoko eka mitlangu ya vana, hikuva vana va rhandza ku yimbelela, hikokwalaho ka sweleswo loko va va va kha va tlanga mitlangu ya vona va kha va kuma na tinsimu hi nkarhi wolowo swi endla leswaku mitlangu leyi va yi tlangaka yi tsakisa.

Ku nga va mitlangu yo yimbelela, Volley bolo, mitlangu yo cina.

Ku nga ha va ntlangu wa bolo ya milenge, Volley bolo, na Chess hi yin'wani ya mitlangu leyi ya ku munhu loko o va a kha a tlanga yona i langutaneke na position kumbe laha a nga yima kona. Kuhava ku a nga va a langutane na xikandza xa wun'wani munhu swi lava a va a kha a fokhasile.

Eka swa mitlangu hi laha vadyondzisi va kotaka ku vona tinyiko ta vana van'wana, hikuva ku na vana van'wani lava va nga nyikiwangiki kumbe va nga pasi ku fana na vana van'wani lava va paseka ehenhla. Kambe eka swa mitlangu vadyondzisi va kota ku vona leswaku n'wana wo karhi u na nyiko eka yini, naswona leswi swi endla leswaku n'wana wo fana na yoloye a nga khomeleleki eka swilo swa xikolo. Loko a pasa giredi ya twelve a sungula ku landzelela talenta ya yena kumbe nyiko ya yena. Hikuva nkarhi wun'wani vana va khomeleleka eka timhaka ta xikolo kambe va va va ri na yo nyiko leyi Xikwembu xi nga va nyika.

Hi ku langutisa mimpfuno ya rihanyo, mitlangu yi endla leswaku miri wa munhu wo tshama wu ri kahle munhu a nga dyuhari hi ku hatlisa, naswona munhu a nga karhali hi ku hatlisa loko a va a kha a endla swilo swa mitlangu. Swilo swa mitlangu i swa nkoka swinene e munhwini swi endla na leswaku mbilu ya munhu yi ba kahle munhu a nga tshami nkarhi wo leha a nga endli swilo swa vutiolori.

Emintlangwini hi laha lava va nga le henhla varhangeri va swa mitlangu va fambelaka kona. Kambe loko vana lavatsongo va va kha va endla swa mitlangu swi va veka eka ndhawu ya kahle leswaku loko lavaya va le henhla, va varhangeri va swa mitlangu va famba va lavalavana na vanhu lava nga ta va teka va va kuma hi ku olova. Ku fana na loko munhu a tumberile kumbe a ri kaya swi nga ka swi nga tiveki leswaku u na nyiko yo karhi kambe loko a humelerile a fambela laha ku nga na mitlangu wa kumeka hi ku olova.

I swa nkoka swinene ku va munhu a va na swilo swo xuxa hi swona, hikuva munhu loko a va a kha a pfumala swilo swo xuxa hi swona i kumeka a va a kha a endla swilo swin'wana leswi ka swo huma endleleni eka mikarhi yo tala. Ku nga va ku ri hi ku ku endla timhaka ta vugangu kumbe ku ri hi ku endla timhaka ta vutsotsi kumbe ku twisa ku twisa van'wana hi ku vava hi ku va tekela swin'wana leswi nga swa vona. Hikokwalaho ka sweswo hi ri loko munhu a ri na xo xuxa hi xona, swa olova na leswaku a tiantswisa evuton'wini hi masiku hinkwawo, hambi ku nga ri masiku hinkwawo xo kuma xilo xo xuxa hi xona kambe emasikwinj yo tala munhu a vi na xilo xo xuxa hi xona a nga kumeki a kha a nga endli xin'wana.

Eka nongonoko wa mina a ku ta va na lavo tsutsuma na va tibasikiri, lava va tibasikiri a ndzi ta endla leswaku va ri vanhu lava va va va va khompitaka hi tibasikiri ta vona. Leswi swi ta endla leswaku na vaakatiko va huma hi xitalo ku ta vona vanhu loko va va kha va khompita kumbe va phikizana hi tibasikiri ta. Lavo tsutsuma na vona va endla leswaku vaakatiko na vona va ta va tele va ta vona vanhu loko va va kha va tsutsuma. Leswi swi ta endla leswaku vantshwa va kula kahle endhawini leyi nga ta va yi kha yi ri na swilo leswi va endlaka leswaku va va va va ri busy hi swin'wana.

Xo sungula ni ta langutisa eka vuyimbeleri vuyimbeleri byi na xiave swinene hikuva ririmu leri tirhisiwaka eka ku endla vuyimbeleri ri kha ri tala ndhawu ri fika na tindhawu tin'wani leswi endlaka leswaku vatshami va tindhawu to karhi va dyondza ririmu rerero va swi tiva leswaku ku na ririmu ro karhi i ku kwala emisaveni xin'wana ni nga ta xi languta ku nga ha va vu cina kumbe swa ku cina swa ku cina naswona swi na xiave swinene hikuva loko vanhu va va va kha va swi vona va swi tiva leswaku rixaka ro karhi ri cina swi swi swilo swa njhani naswona eka swakudya va va va kha va swi vona loko vanhu va dya leswaku vanhu va so swakudya swa vona hi leswa so va va na ku tsakela na vona leswaku va dya swo dya swo fana na sweleswo hikuva swi tikomba swi kha swi ri swa kahle .

Mhaka ya mitlangu laha tikweni i ya nkoka swinene hikuva mitlangu hi leyi yi hi hlanganisaka tanihi vanhu vo hambanahambana leswi swi endla leswaku tanihi vanhu vo hambanahambana hi amukelana hi tivana leswaku hi hanyisa ku yini hikokwalaho ka mitlangu leyi naswona leswi swi endla leswaku munhu a nga vi a kha a tshama a ri ekaya hi minkarhi hinkwayo naswona a va a ri na xilo xo xi endla ka minkarhi yin'wani hikokwalaho swi endla leswaku tindzimi to hambanahambana ti hlanganela endhawu yin'we hi tsakelana hi tivana hi dyondza na tindzimi tin'wana ta van'wana emisaveni i swa nkoka swinene swilo swa mitlangu.

Mina ndzi vona ku ri Spotify hikuva Spotify vanhu eka minkarhi ya sweswi hi swona va swi tirhisaka i ku va va kha va ringesela e tinghoma hikuva eka nkarhi wa sweswi vanhu a va ha download loko va tshama va ri na tinghoma etifonini ta vona va endla swa ti-online hikuva ku na ti-Wi-Fi so va kumeka va va va kha va ri ku tirhiseni eka Spotify hi masiku hinkwawo kambe loko munhu o ze a nghena eka Spotify Spotify swi dya data leswi swi ta endla leswaku na yena a vuyeriwa hi xiyimo xa le henhla swinene a nga vi a kha a luza mali hikuva munhu loko a nghena Spotify ya nkarhi wun'wana na wun'wana i fanele ku tirhisa data.

Ti-soccer boots i switirhisiwa leswinene swa ntlangu wa bolo ya milenge hikuva loko munhu o kumeka a kha a tlanga bolo a nga ri na ti-soccer boots swi ta endla leswaku a vaviseka laha a tlangelaka kona hikuva milenge ya munhu a yi tiyelanga ku fikelela ka leswaku yi nga va yi kha yi gudlagudlana na misava kumbe byanyi bya laha ku tlangiwaka kona bolo kambe loko munhu a va a mbale ti-soccer boots swi endla leswaku bolo a yi raha kahle hi vukheta kambe naswona a nga vaviseki loko a kha a tlanga.

Eka ntlangu lowu ni nga le ka wona wa le makaya loko ku fika nkarhi wun'wani hi famba hi muti hi muti hi kombela eku pfuniwa hi swilo swa timali kambe naswona a ku na ntsengo lowu hi wu vekaka leswaku munhu a humesa ntsengo wo karhi hikuva swi va swi kha swi nga bohi leswaku va humesa hi kombela n'wani na yin'wani loyi munhu a yi fikelelaka kambe naswona hi va hi kha hi n'wi hlamusela hi nkoka wa ntlangu lowu hi wu endlaka a swi twisisa na yena leswaku na mali leyi a yi humesaka yi va yi ya tirha yini loko yi tirhile naswona va tlhela va swi vona leswaku mali yi tirhise ku yini va nga ku mali yi dyiwile kumbe ku n'wiwe byalwa.

I swa nkoka swinene ku va na vahlaleri loko vatlangi va tlanga leswi swi endla leswaku vatlangi va ntlangu lowu wo karhi va titwa va ri va nkoka swinene eka nkarhi wolowo naswona swi va nyika matimba hikuva va langutiwile hi vanhu van'wana leswi swi endla leswaku va endla hi hi tindlela hinkwato to hambanahambana leswaku va endla ntlangu lowu wu kha wu tsakisa swinene hikokwalaho vanhu va fanele va ta va ta langutisa emitlangwini leswaku ku endliwa so swilo swi endlisiwa ku yini naswona vatlangi loko va tlanga va langutiwile van'wani va gain-a matimba kumbe va va na ntamu hikokwalaho ko vona vanhu loko va tele va langutile.

Mina ndzi tsakela tivhidiyo swinene hikokwalaho ka leswaku tivhidiyo ti kumeka ti kha ti nyika vutivi hi vuenti a ti fani na swifaniso, swifaniso swi nga endleka leswaku eka nkarhi wun'wani ku va na swin'wana leswi swi kalaka swi nga hlamuseriwiki hi vuenti kwalaho ka swifaniso. Kambe eka video ku na vuenti lebyi nga kona na mina ni kota ku twisisa leswaku ku humelele yini ni kha ni swi vona swilo swa kona swi ri ku humeleleni than ku fana na xilo lexi ni ngo xi hleketa leswaku xi nga va xi humelise ku yini.

Ku tlanga mitlangu eka inthanete ku nga va ku ri mhaka ya leswaku loko wo lahlekeriwa u ri ka inthanete ku hava laha u nga ta ya u ya rilela kona leswaku u lahlekeriwile, hikuva loko u ri ka inthanete ku na vanhu lava va tirhisaka inthanete ku tekela van'wana swilo swa vona. Kambe loko u ri ka inthanete swilo swo tala a nghenelelanghenelela kambe a nga ri ni vutivi bya swona hi vuenti leswaku swi nga va ni switandzhaku swo fana na swihi swa kona. Hikokwalaho ka sweswo inthanete a yi ni vuhlayiseki byo helela.

Mina ndzi tsakela ya ntlawa lowukulu hikuva leswi swi endla leswaku loko ndzi ri laha ku nga na ntlawa kumbe vanhu van'wana ndzi rivala swo tala leswi nga endleka kumbe leswi a ni ri busy hi swona endzhaku ka nkarhi. Kambe xin'wana xa nkoka hileswaku miehleketo ya mina na yona yi kumeka yi kha yi ri refresh-eka yi vuyeleleka hi vuntshwa hi ndlela yaleyo. Leswi swi endla leswaku mina ndzi titwa ndzi tsakela ntlawa swinene tani hi hi nkarhi lowu ndzi wu tirhisaka eku veni ndzi rhulile.

Loko vanghana va mina va nga seketeri ntirho wa mina wo ti hungasa ndzi nga kumeka ndzi kha ndzi langutisa swinene leswaku hikokwalaho ka yini va nga seketela ntirho wa mina lowu ni ti hungasaka hi wona. Xana va nga va va pfumala nkarhi, xana ku nga va ku ri swin'wana swa le mandleni leswi va sivelaka ku fikelela laha ni nga kona, kambe loko ndzi xopaxopisa swinene ndzi kuma leswaku vona va nga kota ku ta fikelela kambe vo ka va nga lavi ku ta ni seketela ni nge voni ku ri na nkingha swinene eka swona, kambe na mina loko va kumeka va kha va lava ndzi ya va seketela ka swin'wana leswi na vona va swi endlaka na mina ndzi ta va ni kha ni kokela ndzhaku hikuva na vona va hluleka ku ni amukela leswi mina ni nga xiswona na mina ndzi ta hluleka ku va amukela leswi na vona va nga xiswona.

Varhangeri va langutisa swinene mitlangu leyi yi tlangiwaka eka nkarhi wa sweswi, kambe loko ku kha ku tlangiwa va langutisa leswaku xana munhu wo karhi i kota swilo ku fikela kwihi. Leswi swi endla leswaku eka mitlangu leyi landzelaka kumbe leyi taka va kumeka va kha va swi tiva leswaku mutlangi wo karhi va ta va va kha va n'wi veka kwihi ku nga ha va ku ri mutlangi wa bolo va swi vona leswaku mutlangi lowu endzhaku ka nkarhi wa so na so i kumeka a va a kha a karhele swinene kambe naswona swi ta endla leswaku va kota ku n'wi cinca ka ha ri na nkarhi, kumbe va n'wi tiva leswaku mitlangu leyi wa so i kota ku tlanga kahle loko nkarhi wa ntlangu wu ya ku heleni leswi ta endla leswaku va n'wi faka kahle egemini loko nkarhi u kha u ya ku heleni.

Ntirho wa mina wo ti tsakisa wu ndzi pfunile swinene, hikuva eka ndhawu leyi ni kumaka ni kha ni ti tsakisa ka yona ndzi hlangane na vanhu vo tala vanhu vo hambanahambana kambe naswona leswi swi ndzi pfune ku tiva leswaku ku na vanhu lava va nga ta endla swilo ku tlula mina. Kambe eka nkarhi wolowo ku tlhela ku va na vanhu lava va nga ta endla swilo kambe va nge fiki laha mina ni nga kona. Leswi swi endla ni kota ku amukela xiyimo na ku hanya na vanhu van'wana hi minkarhi hinkwayo eka ndhawu hinkwato leti ni kha ni kha ni kumekaka ni kha ndzi famba eka tona ku nga ha ri hi mhaka ya swilo swa mitlangu ntsena kambe ku nga va ku ri hi timhaka ta swilo swa xikolo na swilo swin'wana na swin'wana.